Bopaki jwa gore o moithuti, student ID, kgotsa ka information letter go tswa kwa sekolong kgotsa yunibesithi, e bontsha gore o ngodile semmušo le gore o moithuti wa nako e e tletseng kgotsa wa nako nngwe. Setswana sa dingwaga, di-bank-a di batla gore o bo o le dingwaga tse di mo pepeneneng, gantsi some robedi, le fa go na le ditirelo tse dingwe tsa bana ba ba golwane ka tumelano ya motswadi. Dinepe tsa semolao, dintlha tsa dikgolagano, tumelano ya maitshwaro a account-o.

Dikarata tse dingwe di batla bokgoni jwa go lefa, kgotsa rekoto e e siameng ya sekoloto. Dilo tse o tshwanetseng go di akanyetsa ke fa eseng ya dikoloto ya dikatolo, kgetha karata e e nang le fa ese e e kwa tlase, kgotsa nako ya go sa lefe . Akanya ka tefelo ya fa o diega, melemo e e kgethegileng, le maemo a go fiwa karata.

Fa o na le hisitori e e bontshang gore o kile wa adima mme wa duelela ka nako, di-bank-a di tla go tshepa. O ka newa karata ka bonako, o bo o fiwa limit-e e e kwa godimo. Se se ka diriwang go tokafatsa sekoloto le history ya gago ke go duela ka nako gore o age botshepegi, le go sa fete limit-e ya karata ya gago go bontsha botshepegi.

Go tlatsa foromo ka phoso, kgotsa go tlogela dikarabo, go sa tsenye ditokomane tse di tlhokegang, go dira diphoso, go dira dikopo di le dintsi ka nako e le nngwe. Tsela ya go go tlhomamisa kopo e tsamaye sentle ke go bala le go tlatsa foromo ka kelotlhoko, o be o netefatsa gore maina, dinomoro le tshedimosetso tsotlhe di siame.

Go itse ditshwanelo le maikarabelo a gago, go tlhaloganya fa e seng go itse ditlhwatlhwa tse di fitlhileng, go itse ka fa go duelelang leng le jang, go itse dipheto-dipheto tse, go dipheto tsa go tlola melawana. Fa go nale bothata, tumalano e tla dirisiwa jaaka bosupi. Ka jalo, go botlhokwa go itse se o dumalanang le sone.

Go thusa go tlhaloganya gore karata ya sekoloto ke eng, batho ba ba nang le kitso ya madi ba tlhaloganya gore karata ya sekoloto ke madi a a adimiwang, eseng madi a bone ka tlhamalalo. Seno se ba thusa go se dirise karata mo dilong tse di sa tlhokegeng. Go thusa go bapisa dikarata tse di sa farologaneng, seno se ba thusa go tlhopha karata e e siameng mo seemong sa bone. Go ruta botlhokwa jwa go, jwa go duelela ka nako.

Madi a a tsenang, o dira bokae ka kgwedi nngwe le nngwe. A o na le dikoloto tse dingwe go itshetlega ka madi a ona le dikhumo di akaretsa ntlo, koloi kgotsa dipolokelo, mosebetsi wa mmuso, boikarabelo jwa mokopi go balwa morokotso. Jaana palo ya madi a o a adimileng, fa ese ya ngwaga, nako ya sekoloto, ka seesemane e leng interest-e, is equal to principal times rate times time.